Cha, ngokwami ngibona ukuthi akukho okuzuzayo ngokuhlanganisa imithi yesiZulu noma yesintu nemithi yesimanjemanje noma yesilungu. Kubalulekile ukuthi noma yini oyifaka emzimbeni wakho ikakhulukazi imithi mawugula. Ukuthi ukhulume nodokotela ukhulume nofamasi abazokwazi ukukunikeza imithi ehloliwe.

Kubalulekile ukuthi umkhankaso wokufundisa ngomukhonyovu wezempilo ukuthi uqhubeke futhi ube khona yonke indawo. Abantu abaningi bagcine sebesenkingeni yalokhu njengogogo. Ibona kakhulu okugcina sekuyibona abalimala kakhulu kule mkhonyovu ngoba balula ukuthi batshelwe izinto bazikholwe. Uhulumeni nje kubalulekile ukuthi afundise abantu ngobukhonyovu. Kubalulekile futhi ukuthi uhulumeni akwazi ukuthi afike ey'ndaweni . Ney'ndaweni zasemalokishini, ikakhulukazi kogogo nomkhulu.

Lana eNingizimu Afrika, sinenhlanhla yokuthi umthetho wakithi uqinile futhi uyahambelane nokumelana. Nezinto ey'bizwa ngokuthi i-false marketing noma umgunyathi. Mina njengomhloli ngingalandela umthetho ngenze sho ukuthi la bantu bayabanjwa. Ebese ngiqala umkhankaso omusha wokufundisa abantu into elungile.

Cha kuwumshophi ukuthi izinsiza zezempilo ezifana ne-ambulensi zingathatha isikhathi ekufikeni kumuntu odinga usizo kakhulu. Into eshaqayo ukuthi kugcine kulahleke impilo yomuntu. Kubalulekile-ke ukuthi sibuyele siyobuza ukuthi yini eyenza ukuthi i-ambulensi ithathe isikhathi eside. Futhi yini engenziwa ukuthi lokho kungaphinde kwenzeke.

Ukuthwasa isigaba somuntu empilweni osuke engenwe abadala. Ahambe aye esigodlweni sikagobela amfundise konke adinga ukukwazi ngokuthwasa. Amfundise konke futhi adinga ukukwazi ngokuba inyanga, isangoma, umphrofethi noma umthandazi. Ufundiswa futhi ukuthi abakhe abadala ukhuluma nabo kanjani. Uwenza kanjani umsebenzi wokulapha, uyenza kanjani futhi imithi. Kujwayele ukuthatha-ke isikhathi esifana nezinyanga eziyisithupha noma unyaka wonke.

umuntu azithole esekhulelwe esemncane. Intombazane mayisifike kulesi sigaba kusuke kunzima vele, pho uku-add-a kulokhu . Imindeni nabangani badinga ukuthi, okokuqala bamtshele iqiniso lokuthi isigaba esinje sinjani. Okwesibili ebese beyamaseka bamsize-ke ukuthi aphakame ay'qoqe, aqhubeke nempilo. Aqale manje, asebenzele yena nalengane anayo. Kubalulekile-ke futhi ukuthi umphakathi uthathe umfana umnikeze naye ijoka aliqalile. Naye asazi isigaba sokuba ngubaba kuze sizoba nemiphakathi engconywana.

Zibalulekile izinhlelo zokwakhiwa indlela zokungena ekwenzela abantu abakhubazekile. Ngoba ukukhubazeka noma ungakwazi ukuhamba akuchazile ukuthi njengomuntu. Akukho ongakufaka ekukhuliseni umnotho noma ekukhuliseni umphakathi. Kubalulekile-ke ukuthi kukho konke esikwenzayo, bayafakwa nabo futhi bayakwazi ukungena baphume ey'ndaweni. Ngoba ekugcineni kosuku nabo ba abantu.

Iyiphi indima edlalwa yizikole? Lona-ke umbuzo olula ngenxa yokuthi izikole zidlala indima yokufundisa iy'ngane ngezocansi. Futhi nezengculaza kuyo kwibhayoloji futhi nakwi-LO. Izindawo zokusebenza zijwayele ukubiza abantu bezempilo ukuthi bazochaza kabanzi ngalesi sifo. Kanti ezempilo zijwayele ukuphuma ziye emiphakathini ziyofundisa kabanzi ngaleli gciwane futhi zifundise kabanzi ngokuzivikela uma usocansini, nokuthi imithi elithathwayo iyiphi.

Baningi abantu abakholelwayo kwimithi yesiZulu noma imithi yesintu, kodwa futhi into ebuye ihluphe ngemithi yesiZulu noma yesintu. Ukuthi ayihloliwe futhi asazi ubungozi bayo noma ukusiza kwayo. Ukusebenzisana kwemithi yesiZulu nemithi yamanje kuzokwenza sho noma kwenze isiqiniseko ukuthi le mithi iyabhekwa. Ihlolwe ukuthi angekeni ilimaze abantu, ilimaze amathumbu, noma nje izokwazi yini ukusiza umuntu uma esenkingeni. Ukusebenzisana kakhulu kungasiza kakhulu kwezempilo futhi singathola imithi emisha yokwelapha abantu.

Uma bengikwazi ukuthi ngihlale phansi ngikhiphe indlela noma ithuluzi elisha lokuthi sikwazi ukubona i-COVID-19. Ngingasebenzisa ithuluzi elifana nemishini le yokuhlola ushukela. Umuntu engakwazi ukuy'hlola ekhaya, abone ukuthi unayo yini I-COVID-19 ebese eyakwazi ukuthola usizo ngokushesha. Into engenza isiqiniseko sayo ukuthi umuntu mayehlolile imshini ikwazi ukuxhumana nesibhedlela. Ukuze umuntu akwazi ukuthola usizo noma athole ukuya emtholampilo.

Yebo, ukhona umehluko phakathi kwabathakathi nezinyanga. Umehluko ukuthi abathakathi basebenzela ebumnyameni. Futhi basebenzela ukubulala ikusasa lomuntu noma umuntu uqobo. Kanti izinyanga zisebenzela ekulapheni umuntu nokumnikeza imithi yokumphilisa.

Ulayini wokuqala wemithi ujwayele ukuthi usebenze ngenxa yokuthi awunabo ubungozi obuningi. Kanti owesibili ujwayele ukuthi ubize futhi ube nobungozi obuningi. Kodwa kubalekile ukuthi lo wesibili nowokuqala usetshenziswe, kakhulukazi kumuntu onomzimba ongavumelani nemithi.

Uhulumeni nama-NGOs angasebenzisana ekusizeni abantu abakhubazekile ey'ndaweni zasemakhaya, ney'ndaweni ezikude ngokuthi ama-NGOs akwazi ukuthi abone yonke imindeni enabantu abakhubazekile, futhi abaludingayo usizo. Bakwazi ukuthi batshele uhulumeni kuze uhulumeni azoletha izinsiza zalabantu, bakwazi ukuqhubeka nempilo.

Kubalulekile ukuthi uma wuzothatha imithi uthathe imithi ehloliwe. Futhi imithi oyinikezwe emtholampilo noma udokotela. Uma uthatha imithi engahloliwe, uyifaka ebungozini obukhulu bokulimala noma ukugula. Ngoba le mithi ijwayele ukuhlasela imizimba ngaphakathi. Iphinde futhi ihlasele amalunga omzimba, uy'thole usenkingeni okudlula le ade ukuyona.